Batho ba bangata ba atlehileng, ba ileng ba hloleha hangata, ba atlehiswa ke hobane ba ithutile diphosong tsa bona ha ba na ba hloleha. Batho ba bangata ba e ke ba tsebang ba hlolehileng hangata, empa ba bile le mamello, ba ema ba itlhotlhora, ba qala hape. Kolonele a qadileng KFC o ile a leka ho qala dikgwebo tse ngata pele ho moo. Empa kgwebo ena ya hae ya KFC o e qadile ka dilemo tse mashome a tsheletseng a metso e mehlano. Tsatsing lena kaofela lefatshe, ha hona batho ba sa ba sa tsebeng kgoho eo ya KFC. O ska nka ho wa kapa ho hloleha e le e le qetelo, empa e nke e le qalo, e tla o isa katlehong.

O tla nketsetsa lerata, a rase, a post-e monana bo di-Facebook-ung bo di WhatsApp-ong, ka mokgwa sehlopha sa hae se hlotseng ka teng, sa ka se hlotsweng ka teng. O tla etsa metlae ka nna le sehlopha sa ka beke kaofela.

Ke nahana ke hobane e na le dibapadi tse hlwahlwa. Hape ho na le tjhelete e ngata mona papading ena.

Batswadi ba ka ba ne ba etsa bonnete ba hore ke na le dintho tseo ke di hlokang ho bapala papadi ya ka. Le mokwetlisi wa ka ya neng a dula a ng eletsa ka mehla ka dintho tseo ke tlamehileng ho di etsa le tseo ke sa tlamehang ho di etsa. Ke le lelapa la heso, bana beso ba ne ba dula ba ntsheheditse ba ne ba dula ba tla ba tlo nshebella ha ke bapala.

Ke rata le ho latela papadi ya basket ball. Kea e shebella mona di-television-eng, Empa hae mona ha e bapalwe hakalo. Ke nahana bothata e le tshehetso ya ditjhelete.

Ke rata ho matha haholo hobane ho kwetlisa dikarolo tsohle tsa mmele. Mme sena o ka se etsa feela hararo ka beke.

Batjha hobane le rata difounu tsa lona hammoho le di-laptop tse dulang le dutse ho tsona, le ka di sebedisetsa ho le tswela molemo. Hore le ikamahanye le dipapadi tsena tsa e-sports hobane hangata matsatsing ana di se di bapalwa ka tsela ya professional-e mme o ka bile wa fumana mosebetsi hona moo, wa etsa tjhelete. Hona le hore o dule o bapala dipapadi letshehare kaofela tse sa o tsweleng molemo. Ha o ha o kene dipapading tsena tsa e-sport, o ka kgona hore o etse tjhelete o dutse hae.

Dipapadi tse ding tse ke di tsebang tsa tlhaho ke tsa ho palama dithaba. Batho ba hlodisana ka ho palama dithaba. Tse ding ke tsa ho sesa, ho sesa dinokeng le ho sesa le bo mawatleng kapa ho sefa.

Bana ba na ba ka ke ba lefella hore ba ye gym-ing hobane hangata ha ba tswa sekolong, ba dula ba dutse ka tlung ba shebeletse television-e. Kapo ba dutse difounung tsena tsa bona. Hobane mona mo re dulang ditoropong, ha hona moo bana ba bapallang teng. Ke ka hoo, ke ba patallang hore ba ye gym-ing, ba kgone ho ikwetlisa hore ha ba kena ka tlung ba dutse difounung tseo tsa bona tseo kapo ba shebile television, mmele wa bona o bo tswa ho ikwetlisa.

Di e-game tsena le ho dula computer-eng nako e telele ka nako e ngwe ha wa loka hobane. Batho ha ba ikwetlisi ba dula ba dutse nako e telele mme ena ekaba na le ditlamorao tse seng hantle maphelong a bona. Hobane mmele o sa ikwetlising o dulang o dutse fatshe ha o sebetse hantle. Ka nako tse ding le mafu a bo kelello ba ba na le ona hobane ha ba kopane le batho ba bang. Ba dula ba dutse di-computer-eng, ba bona batho ka hara computer empa ha ba kopane le bona, ba bue jwale ka pele.

Ha le le mo sehlopheng lea tsebana le tsebelana mefokolo mme le kgona ho e jarisana. Ha e mong a le fatshe, e mong o kgona ho ba hodimo. Mme lea tseba hore na le bapala jwang. Ha o mong a le fatshe, o mong o kgona hore a mo tshehetse jwang. Empa, ha ho fetola sehlopha, ho ba thata hobane jwale o tlamehile hore o qala dikamano le ho tseba mefokolo ya sehlopha se seng.

O ka qala pele ka ho mo botsa hore na o na le thahasello papading e feng. Mme ha qeta ho o bolella o mo ise a lo iteka dipapading tsena ho fihlela a fumana eo a nang le lerato la yona, mme a kgona ho e bapala hantle.